Ke ile ka tlameha ke ho matha ke mathela shopong, ho mmeng itse ha ke fihla ka fumana hore shopong ha hona network ha ke kgone ho reka data. Ke ne ke utlwile bohloko haholo hore ke felletswe ke data, ka ho data ditjeho di theko tsa data di se di le hodimo matsatsing a ka sheno. Ke ile ka etsa seno empa ha o sa thusa hobane game e neng ke e bapala e ne se e cut-ile mahareng. Ho mmeng ke ne ke hlolehile ho qetella seo ke neng ke tlametse ho se etsa gaming eo ya ka. Ho mmeng ke jowe ka fumana ka iphumana ha ke kena hape game-ing ke se ke theohile ke le ditheko di thekong tse tlase.

Dipapadi tsena tsa boto ke tseba morabaraba, ke tseba chess, ludo le yona sneaks and ladders. Ho mmeng ke tsona fela tse ka reng ke ka kgona ho di bapala ha o ka uwa matjhaba tjhabeng. Or le ya bohlano ke monopoly mme yona ha ke tsebe hore na ka Sesotho ke eng.

Ke nahana sena se etswa hore se etswa ka lebaka la hore naha naha ya rona e ne e leka ho ithehela moetlo oo e leng wa ona.

Halala batjha! Ke a le mema. Ke le memela World Cup ya e-Sports e tla etsahala selemong se latelang, e leng sona selemo sa twenty-twenty-six. Ingodisitseng le ingodise ho ka ofela ha lona hobane e tlaba Cup World Cup ya moholo hlolo, ya pele ka mantlha e tla etsahala South Africa. Bonang halala batjha! Ke re tsamayang le lo ingodisa le ingodise tlhodisanong ena hobane ho tlabe ho na le tse le tla di fuwa ho le win-ne kapa hona le hlotse moqakeng ona. Halala batjha! Ke re halala! World Cup ya e-Sports e ngodisitseng hona jwale.

Mathata e ka bang ba hlahelwa ke ona ke mathata a hore o tla fumana hore dikuku tseo ba bang ba di bakile hoba ho tla di rekisa di ba di sa rekwe. Ba fumana ba ba le bothata ba hore ba tla tlameha ho kgutlela le tsona morao. Di fumana ha di rekwe nako e telele ho mmeng dia senyeha. Le leng hape la mathata, le ke taba ya hore o tla fumana batho ba batla ho reka ka tjhelete e shotang. Ho mmeng batho ba dikgwebo ba utlwisisa. Empa sena se etsa hore motho eo hosane a hlolehe ho ya stock-a hore atle a kgone ho baka hape dikuku tseo, hobane tjhelete e ya short-a.

Tjhe, ha bo yo. Mmuso wa rona ha o etse bo nnete ba hore bana ba hlokometswe dikolong. Ho mmeng, sena se etsa hore dikolo tsa rona di sekebe tsa ba le bophelo bo botle ho hang.

Ngwanaka, rugby ke papadi e nngwe e monate haholo, eo e leng hore ha e ha e tshwane le papadi ya maoto ya bolo. Rugby ke papadi e e nang le bo bonna bo ngata ka hare ha o e shebelletse. E o ruta ho tiya, e o ruta le strategy, e leng hona ho netefatsa kapa hona ho bontsha hore hore na kelello ya hao e sebetsa ka tsela e jwang.

Mmuso o ka etsa di-program tse tla ya matjhabeng. Di ye ho ya ruta batjha ka bohlokwa ba ho ikwetlisa maphelong a bona. Pele o ka matha, wa phakisa, wa etsa ho na ho batla dibaka tsa ho etsetsa batjha dibaka tsa ho ikwetlisa.

Ee, naha ya ka e nang le bona bokgoni ba hore e ka hapa mohope. Ha kena sera sa naha papading ena. Empa Brazil ke yona e ke reng e ka ba e le sera sa ka se seholo dipapading. Hobane ba bapala bolo e e kgabetse e kgahlisang.

Re ile ra ngola lengolo re etsa kopo ho ya ho mmuso hore ba tle ba re ba re fe ditjhelete tse loketseng hore re tle re kgone ho tswela pele ka tsena tsa dipapadi. Ho mmeng mmuso ho ile wa se senye nako re thuseng ho bona ka ho refa ditjhelete tsena tse neng re di hloka ho etsa dipapadi tseo tse neng re di hloka ho di etsa. Ka ha ba ne ba tseba hore sena se tla thusa batjha ba setjhaba.

Sena se thusa hore o kgone ho bona diphoso le shebe diphoso tsa lona hore di bile kae ha le hlotswe. Ho mmeng le sebetse ho lokiseng diphosong tseo tsa lona, ho hore papading e latelang kapa ona match-eng o latelang le seke la phetha diphoso tse tshwanang le tseo le neng le di entse kgetlong le fitileng.